Hore dihlopha di kgone ho reka kapa ho fumana thepa ya matsatsi a kasheno, coach-u e kgone hore e boloke tjhelete kapa e kope ho thuswa ka tjhelete mafapheng a mang, ebe ba kgona ho reka dithepa tsa sehlopha.

Hape, dipapadi ke ka bona e le ntho eo batho ba e ratang ho ntsha bodutu kapa ho ithabisa ka yona.

Batho matsatsing ana ha ba batle ho iketsetsa, ba batla ho etsetswa. Ha o re motho a iketsetse ntho, o bona hantle hore a nke lefatshe lena a le behe mahetleng. Batho ba hona jwale ha ba batle ho iketsetsa.

Ba ka kgona ho etsa ntho e bitswang ka senyesemane hore ke problem solving. Ba kgona ho rarolla bothata ka ntle ho mathata, ba kgona ho rarolla dintho tse ngata ha bonojana. Mme hangata batho ba bapalang dipapadi tseo tse leng bo mmampudi dipapading tseo, ba kgona hore di-subject-eng tsa bona tsa sekolong, ba kgethe physics le maths.

Phetoho e le nngwe eo ke e tsebang ke hore ho la kgonahala hore banyenyana ba bapale bolo le bona ya maoto, mme le yona e be bolo e tswelelletseng.

Ke nahana hore haeso hore ke tshwanelo hore motho a etse ntho e itseng, motho e mong le mong o na le tokelo ya ho hana le ya ho dumela. Ee, nna ke a dumela hore ekaba ntho e ke etsang hobane o nka ikwetlisa mmeleng ka thola ke bo ka thola ke le hantle bophelong. Hobane ke a ikwetlisa ka thola ke fokotsa mmele hore ke phele bophelo bo hantle.

Batjha ba lokela ho bapala rugby ka hobane e le bona ba batlang. Mme hape ho bapala ba lokela hore ba utlwane le sehlopha sa bona hore ba kgone ho tswelella pele sehlopheng. Mme ba lokela le ho tseba bohlokwa ba babapadi mmoho le bona. Ba tsebe ntho e nngwe le e nngwe e tshwanelang ho etsuwa ha ho bapalwa rugby.

Ee, ke la ka bapala crazy eight le five cards mme five cards ha o e bapala. O lokela hore ha o tlo hapa, o lokela hore o be le dinomoro tse tharo tse tshwanang le tse pedi tse tshwanang. Mme crazy eight yona o tshwanela hore o bapale ho tloha dikareteng tse robedi ho fihlela ho karete e le nngwe hore o kgone hore o hape o win-e.

Ke ithutile hore hangata ha o bapala rugby ha o bapale ka hobane o tsebe o ba palame. Ka hobane o ithutile mme o bapala ntho eo o ithutileng yona. Hape rugby e kenyetsa le problem solving.

Nka qala ka ho ya internet-eng mme ke ngole tsa bophelo ba motho enwa a tummeng haholo. Hape ke kgone hore ke bolelle batho hore ke mo tseba jwang. E ne le motho a jwang naheng ya habo moo mo ke dulang le hore o rata eng, lebitso la hae ke mang le felletseng dintho tse kareng tseo tse jwang.

Ho ikwetlisa ke ntho e kgolo mmeleng wa motho. Ha e le moo o kgona hore o behe mmele wa hao kapa bophelo ba hao maemong a matle. Ha e le moo o kgona le hore ha o ikwetlisa ha o le motho a bapalang bo bolo bo rugby, o kgona hore o dule o ja dijo tse kareng bo meroho hore o dule o le hantle mmeleng.

Hangata dikolong ntho tse teng dipapadi tse teng ke papadi ya bolo ya maoto, ya bashemane le papadi ya chess. Hangata banenyane dikolong ha ba na dipapadi tseo ba tla di papadi. Mme nka rata haholo ha o ka kenywa papadi ya bolo ya maoto ya banenyana le papadi ya netball-o ya banenyana, hore le bona banenyana ba kgone hore ho be le ntho ba e etsang sekolong. Ho na le bana ba bangata ba banenyana ba ratang dipapadi. Mme ba ka ba tlohela sekolo molemo haholo. O ka thola ba le national ba tswelletse pele ka baka la dipapadi tseo ba di ratang tse siko sekolong tse ka kenywang.